sekolo se ne nna ke se tsena go ne go na le metshameko e mentsi. Motshameko o ne ke o rata ke motshameko wa volleyball, ke ne ke o rata cause ke ne ke feel-a o kare, ke ne ka ikutlwa e le motshameko o nka kgonang go o tshameka o sa ntapise.

Go nna le seabe mo motshamekong go thusa ka ntlha ya gore o tlo phela o le healthy, o nna le dikamano tse dintsi le batho ba o tshamekang le bone, o simolola go itse batho ba ba ntsi go na le batho ba nnang le bone fela ko ntlong, o a ga di-relationship-e le batho ba ba ntsi. Le wena itekanelo ya go e feleletsa e siame ka ntlha ya gore tlhaloganyo ya go e bereka botoka.

go tshameka motshameko ya se ileketeroniki go thusa thata ka ntlha ya gore o feleletsa o kopane le batho ba kwa moseja. Ga ntse le tshameka leta le buiwa ga gape ka di-message le bolelana gore letswa kae le kopana kae, ga o mongwe a win-e o fa o mongwe maele a gore, e e ke kgone go dira jaana ka ntlha ya go dira jaana.

Fa o tsaya karolo mo metshamekong melemo ya teng ke gore o phela o le phepa tlhaloganyo ya gago e berekela ka pele gonne ga e nna kgatelelo, le wena o le motho mmele wa gago o phela o le bonolo o le botlhofo ga o phele o lapile.

Ee, ke dumelana le seo, metshameko e kgona go dira maikutlo a motho a nne sentle gonne o kgona go tswa kwa lapeng la gago o sa nna pila, ga o fitlha ko motshamekong ga o sa nagana thata o lebeletse fela motshameko. Ga o ntse o tlola-tlola kapa motshameko o o dirang o a lebala ka mathata a gago o fokotsa le stress ka bophelo ba gago.

Ee, go na le metshameko ya bagolo ba ne ba lwala bagolo ba teng ba na le malwetsi a mantsi, ba na le di sukiri, ba na le di-high blood-e. Ba na le malwetse a mantsi a bagodi mme ga ba simolola go tshameka ko di-ground-ong ba ne ba simolola go ikutlwa botoka, di a fokotsega le malwetse a bone a fokotsega ba nna karolo ya setšhaba, ba nna karolo ya community ya rona ke ga re ba lebile re itumetse le bone ba itumedise.

Ee, metshameko ya bodisetšhaba tsa metshameko tse di tshwarang mo Aforika Borwa di tlhotlheletsa bašwa ka ntlha ya gore ba batla go ipona le bone ba le ko moseja, ga metshameko e e tshwaretswe ka kwano ba dira bojotlhe gore ba feleletse ba ipone ba le karolo ya motshameko. Go ipona ba le karolo ya 'tshameko ba dira rona metlotlo re le maAforika Borwa ga ba fentse, ba fentse batho ba ba tlhagang kwa moseja re dula re le metlotlo thata le bona bašwa ba itumela thata.

Diphetogo tse dintsi tse di diragetseng ka ngwaga wa twenty ten ke go tokafatsa di-stadium tsa rona tsa Aforika Borwa. Go ne go le busy thata go tokafatsa di-stadium, ga go fetsa go tokafatsa di-stadium ke ga batho ba na le mebereko e le mentsi. Batho ba ne ba rekisa ko di stadium-ong, go ne go le gontsi tota mo go tokafatseng.

Nagana ga bana ba sekolo ba ka pateletsega gore ba nne karolo ya metshameko e seng fela gore ba nne, ba kwalee mo sekolong fela ba nne mo tlelaseng. Go ka nna botoka ka gore bana ba ba, bašwa ba yanong e ka re ba na le kgatelelo e ntsi mo menaganong, go tsweleng ko ntle ba ile go tshameka metshameko ba ka nna botoka thata.

Lebaka la gore batho ba ba dulang ko magaeng ba palelwe ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ke ka ntlha ya gore go thata go fitlhelela inthanete. Inthanete e batla tšhelete, le ga o na le tšhelete gantsi ko magaeng o kry-a go se na di-ariel-e tsa inthanete tse di leng strong that's why go le thata gore ba kgone go fitlhelela metshameko ya internet-e. Motshameko mongwe o o leng bonolo go fitlhelelwa wa inthanete ke go tshameka scrabble, o tshameka le motho o mongwe le aga mafoko mo inthaneteng.

Ka mokgwa o nna ke bonang ka teng, ga ke bone puso e thusa gope bašwa ka metshameko ka ntlha ya gore ga ba leka bare ba a thusa bašwa go na le o o tlo tlhagelelang mo pusong a feleletsa a berekisitse matlole a e filweng, a na a filwe gore go tlhabololwa di-ground-o, dilonyana tse dintsi tse di ka etsiwang ko sekolong ka matlole a teng. Ba feleletsa ba a berekisitsa mabaka a e seng one.

Dilo tsa go tshwana le go sa nne le meago le go sa, di ka thusa ka gore ga go ka fiwa motho o o maleba matlole. Motho ba itseng gore o tlo baya bašwa pele e seng ditlhokego tsa ge, ke ka moo go ka thusega ka teng bašwa ba kgona le go nna le di-ground-o tse di lebegang.